Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhoka tiro ka tsela e e sa siamang ka gore bašwa ba le bantsi ga ba dire, mme ba dira maano otlhe ba leka thata gore ba bone madi a gore ba kgone go reka data ba kgone go dira dikopo tsa ditiro. Mme fa data eo e tura ga go ba tswela mosola ka gore ga ba bereke, ga ba bana gope ko ba bonang madi teng gore ba kgone go reka data ya gore ba dire dikopo tsa ditiro.

Nna ke dirisa data ya kgwedi e ntsaya kgwedi yotlhe gore ke dirise. Data eo ke e reka ka hundred ranta e tsaya sebaka seo sa kgwedi, fa ke e dirisa sentle ke e dirisetsa dilo tsa sekolo, ke moithuti wa setheong sengwe sa yunibesithi jaanong e nthusa thata data eo. Mme ke yone e ke e kgonang, ke yone e ntekaneng ka gore tse dingwe tse tsa di-network-e tse dingwe di a tura.

Data e ke e rekileng kgwedi e e fetileng ke ya kgwedi ke etsang kgwedi yotlhe, mme ke e dirisitse lebaka la dibeke dilo tharo. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore e tsaya sebaka se le kae, mme e ja bokae le gore a e tla mo tsaya sebaka seo se go buiwang gore e tsaya sebaka sone seo.

Data e ka ntumedisang ke ya di-gig di le fifty ka gore ke tla kgona go dira tiro ya me yang sekolo, ke kgone go tsena mo mafaratlhatlheng ke ikgolaganye le balosika le ditsala tsa me. Mme nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Tiriso eno ya five G le go e tsenya tirisong e ka fetola matshelo a rona ka tsela e e siameng thata ka gore re ka bona dilo tse re di batlang ka ponyo ya leitlho, go tshwana le fa o dira kopo ya tiro o ka bona dikopo tseo ka bonako, o kgone go dira dikopo tseo ka bonako. Mme e kgona go bula le ditšhono tse dintsi tsa gore o bone tiro, gape e ka thusa le baithuti gore ba kgone go dira tiro ya bone ya sekolo ka bonako ka ponyo ya leitlho.

Fa o tsenya data go nale dinomoro tse di kwadilweng mo seliping sa gago sa data, dinomoro tseo go ya ka network-e e o tlabeng o e dirisa, tlabe di kwadilwe star e be nna dinomoro tseo tse o tshwanetseng go di tsenya. Star e le naledi mme morago ga moo e be nna hash, fa o fetsa o tobetsa konopo ya go letsa mogala. Ke ka mokgwa o tla bonang data ka gonne. Mme ka tsela e nngwe o ka kgona go e reka kwa bankeng ka gore fela o reke data ya madi a o a batlang, mme e tsena ka tlhamalalo mo mogaleng wa gago.

Fa data ya me e ka fela ka bonako nka adima go tswa mo network-eng ya me e ke e dirisang, ka gore e na le dikadimo tsa go adima airtime kgotsa data. Go netefatsa gore data ya me e bolokegile nka itima fa ke sa e dirise, tima data le go efoga go tsena mo di webosaeteng tse di sa bolokesegang le go tsena kgapetsa-kgapetsa mo dilong tsa mafaratlhatlha.

Ke reka mowa ke be ke go fetolela go nna data, seo se nthusa gore ke boloke madi ka gore fa o reka data e a tlhamalalo di-gig tsa teng kgotsa di-megabyte tsa teng ke tse dinnyane, mme madi a teng a kwa godimo. Jaanong gore o boloke madi ke gore o reke mowa kgotsa airtime o tsenye yone, mme o e fetolelwe kwa go data.

Ee, nka kgona go mo aroganyetsa data, seo ke se dira ka go tobetsa star one eight zero hash, mme go na le tlhopho e o e tlhophang e reng go arolele motho data, so ka tsela eo mo Telkom o kgona go dira jalo gore o arolele motho data.

Ke akanya gore dithulaganyo tsa data di tla fetogela go nna unlimited, dithulaganyo tse di senang melawana ka gore thekenoloji e gola tsatsi le letsatsi le tsone di-phone -u kgotsa megala ya rona, e ya e fetoga nako le nako. Ebile e fetogela go nna e gaisang e re e dirisang ga jaanong. Mme ke akanya gore diphetogo tse di tle go re ama ka tsela e e siameng ka gore fa o dirisa unlimited data go bona ditšhono tse dintsi tsa go dirisa internet-e kgotsa mafaratlhatlha o sena melawana e go itsang go dirisa data ya gago.